Balemi ba lokela ho shebella dinako tsa boemo ba lehodimo, le ho kwahela dimela. Ba lokela ho qala ho sebetsa masimong nako eo pula e matla ho ya thibela ho hatella ha mobu le tshwenyo ya dimela.

Sensor di ka tseba level mongobong wa mobu le ho tseba tekanyo ya metsi mobung, di o bolokela nako le ho fokotsa tshenyo ya metsi, di kgona ho laola boemo ba mobu bo ka thusang ho hola ha dimela.

Ke founa tjena ke le tsebisa ka hore basebetsi ba mapolasi, ba hatellwang ka ditokelo ha ba fumane matsatsi a phomolo hore ba kgone ho phetha mabaka a malapa. Le mmele ya bona e hloka ho phomola ba tle ba fumane matla ha ba ya mesebetsing, ba kgone ho ba le nako le bana le ba malapa a bona hape.

Ke hobane, dishopo tsa se le hae le barekisi e mong le mong o batla ho bona ho diphahlo tsa hae di rekiwe. Ba bang ba rekisa dintho internet hore diphahlo tsa bona di tsamaye ka pele ka tsela eo, ke yona tsela e tla etsa hore diphahlo tsa bona di be cheap ka ona. Le ha o ya ho tse ding o tlo fumana hore ke tse seng di aperwe tseo o tlo fumana ka theko e tlase tlase haholo. Ke ka tsela eo diphahlo tsa matlalo di leng thekong e tlase Kwazulu Natal.

Ho netefatsa hore ba tseba mosebetsi wa bona le ho sebedisana mmoho, ho rarolla bothata bo bong le bo bong bo hlahang, ho fana ka thupello ya mosebetsi lo patala tataisa, ho etsa diqeto le bona le ho fana ka ditharollo le diphephetso tseo le kopanang le tsona le ho bona ho sireletsa hore sebaka seo ba sebetsang ho sona se sireletsehe.

Kgomo tsa nama, jwalo ka manamane ke kgomo tse rekehang tse etsang profit le lebesi ke ya lebese le cheese. Afrikaner le yona ke ya nama, ditheko ho ya ka tsona di ka mmaraka hore na mmaraka o eme jwang hore di rekeha jwang.

Ha disebediswa tsa ka tsa polasi di na le phoso tse kgonang ho lokiseha, kea di lokiswa. Mara boholo ke di isa moo ho lokiswang disebediswa tsena tsa polasi. Be re sebedisa matsoho ho hlaola le ho kotula, jwalo jwalo.

Lehlwa ha le fihlile hantle dimeleng, dimela ha di hole hantle. Haholo lehlwa le leholoholo le senya makala, e be metso ya senyeha ya dimela. Dimela di ba le mongobo o moholo haholo, o dijalo le qetelletseng di se di shwele, tse ding di hola ka thata.

Dihwai di tlameha ho etsa.

Sebaka sena se borapolasi ya rona ba tlang ho sona ba bokane ba tlo rekisa meroho ya bona ke sebaka se setle haholo, meroho ya bona e metle haholo ebile le theko e fatshe fatshe. Ke sebaka se bolokehileng, se mang le mang a kgonang hore a fihle ka nako ho sona, le ba hlahang hole se haufi haholo le bona.

Ke latela metjha ya hore na polokeho e nepahetse. Le hore nako ya phomolo e teng na, le hore ditokelo di ba teng tsa mosebetsi na.

Sebaka se ke dulang ho sona se tshwanetse ke dijalo tse kang tamati, chillies, rapa le sepinetjhe. Ha maemo a moruo a ne a tlo tjhentjha ne ke tlo tla ke di nka, ke di batlela net hore di dule di futhumetse hantle ho ba ka nako ya mariha dimela haholo dia shwa, di ya shwa ha ho bata.

Taba ya puseletso ya lefatshe, beng ba bang beng ba lefatshe le leng la nkuwa ka mahahapa ha ba sa phetha. Karolo ya teng, e tlameha e ho ba malapa a ba santsaneng ba phela. Lefatshe le tlamehang kgutlele ho beng ba lona, ke lefatshe leo e leng hore le leng la nkuwa ka mahahapa, batho ba dula ntle le tumellano ya beng ba lefatshe leo ba neng ba se na tokelo ya ho dula ho lona.

Ke bona ho sa hlokahale hore ditholwana tse hlahang dinaheng tse kantle di tlisa monana e le hore sentse di le teng mona Afrika Borwa. Ho ba mebaraka ya rona mona e tla be e wa, e le hore ho nyolla mebaraka ya metseng ya dinahang tse kantle ka meroho e sentse e le teng mona naheng ya Afrika Borwa.

Ke tla hlalosa ke re, dirapa tsenana tse ding meroho enana e thusa setjhaba se hlokang. Tse ding re nyolla lekeno le be teng ka hare ho naha ena ya rona, ka hare ho setjhaba sena sa rona.

Nkare ha re beng le tshebedisano mmoho, ho ba dirapa tsena di thusa rona setjhaba seo e leng hore ha re na tsa temo, ha rena meroho re na le majarete a manyenyane. Ha re hlompheng le rapolasi, rapolasi le yena o tlameha a kwalle a fase terata hore mehlape e ske be ya kena, dikgomo le diphoofolo di ske be tsa kena ho hang tsa tlo mo senyetsa.

Jwalo ka ha le bona hore dikgomo di ya kula ha re sa fumana lebese hantle, ke tlo bitsa ngaka ya diphoofolo e ke tlo di lekola hore bothata ke eng e dife le ente ya tsona. Ka mora moo, re shebelle hore na lebese le tla fumaneha hantle jwalo ka pele na.

Ha ke bone e le bohlokwa hore basebetsi ba sebetse dihora tse ngata ho feta dihora tse ba tlamehang ba di sebetse ka letsatsi, e leng dihora tse robedi ka letsatsi. E tla be e le ho tlatlapa basebetsi, ha ke ba sebedisa dihora tse ngata ho feta tse ba di sebetsang ka letsatsi, ke tlameha ke ba fe mokgolo o mongata ka hodimo ho dihora tseo.

Ke tlo batla dimatlafatsi tsa mobu, ke pete le mobu ona hore moya o kgone ho kena mobung, hore dijalo tsa ka di tle di tsebe ho hola hantle.

Nka batla di-pamphlet ka taka le hore ke kopanye batho ke tlo ba ruta ka technology hore le bona ba tle ba fihlelle tsebo eo e ba labalabelang ho ba le yona.

Nka rekisetsa boradilakga ba rekisang nama, hore ba ithekisetse dikolobe tsena le dilakgeng tsa bona. Tse ding tsa dikolobe ka di rekisa di santsane di le nyane e le madinyane ho batho ba batlang ho rua dikolobe.

Nka ba lata jwalo ka ha ke na le diphapusi tse kang morao, tseo ho senang batho ba dulang ho tsona, ka ba beha diphapusing tseo, ba robale ho tsona hore hoseng re tle re tsebe hore ba tsohelle ba lo kotula e sale nako.

Ke hloka terekere eo ke tlo kgona ho lema ka yona le ho kotula ka yona. Jwalo ka ha ke le sehwai se setjha, ke kopa o nnyetsetse le pampitshana e tla mpontsha dintlha ka botlalo hore na terekere ena e sebetsa ka tsela e jwang.

Ho lema ha se ntho ya batho ba hodileng fela ba baholo, le batjha ba kajeko ba ya lema. Ho lema ho thusa haholo ho iketsetsa disentenyana, ha ho le boima ho iketsetsa mosebetsi le nakong tse ding ha re hloka se re se jang ka matlung, re a lema hore re kgone ho iphedisa ka dijalo tsa rona.